tsa naha morogo wa lerotse, lengana le mmu.

Diapole di tlhoka go jalwa mo lefelong le nang le bophara jwa letsatsi le mobu o nonneng o nang le drainage e e siameng, di tlhoka metsi a lekaneng segolo jang mo nakong ya go mela le go gola ga metlhare le .

Ditamati di tlhoka mobu o o nang le phepo e oketsegileng o sa tshwarela metsi thata mobu o naleng loam e siametseng gone. Ditamati di rojwa fa di setse di butswitse di le botala.

Peo e jalwa mo mobung o o nang le letswai le le lekaneng le o sa tshwarweng metsi thata, e jalwa ka selemo go na le pula le letsatsi, e roba ke selemo kgotsa ka tshimologo ya mariga.

Rooibos ga ena caffeine jaaka kofi kgotsa ditee tse dingwe ka jalo e siametse batho ba ba nang le mathata a pelo.

Rooibos e tlhoka maemo a a rileng a pula, e tlhoka le mobu o o nang le letswai. Balemarui ba ka dirisa drip irrigation-e kgotsa go boloka mongopo.

Diphetogo tsa maemo a bosa, dikokwane, tlhokafatso ya metsi, tlhokego ya thekenoloji le

Go dira dijeme le dipheko go omisa mangu go dira matute.

Dipanana di monate ebile di bonolo apola e monate a le mosola mo botsogong.

Le temo ya merara e e tlhokomelwang ka tsela e e gore e dirisiwe mo go direng dino go jala morara, go tlhokomela ditlhare, go roba morara.

Rooibos ke setlhare sa tlhago, e lema ka mokgwa o sa senyeng mobu, e thusa go boloka metsi.

Mabele ke dijo tsa setso tse di humileng ka fibre, korong e dirisiwa go dira borotho e dirisiwa go dira phasalatse mabele a pone.

Rooibos e jalwa mo mobung o naleng letswai le lekaneng le o sa tshwarweng metsi thata, e jalwa ka selemo.

Ke setlhare sa tlhago e tlhaga fela mafelong a a rileng kwa Kapa Bokone e itshokela komello e kgona mo mafelong a pula e seng ntsi mme e aesa.

Rooibos e ka dirisiwa mo dijong tsa bana le go direng ga di-jam-e le tee.

Merogo e dirisiwa go dira di-sauce, di-pure, disopo.

Thekenoloji e thusa balemarui go dirisa metšhini ya temo e e ba thusang go jala ka bonako le ka tlhamalalo.

Pula, motšheso, moya le tsholofelo ya maru.

Mangu o na le dikotla o ka dira gore ikonomi e be le madi ka he e na le dikotla.

Merogo ke dikotla e kgona go tshwara le motho sentle.

Merogo ke ditlhare kgotsa dijalo tse di tse di tlhogang mo lefatsheng e thusa go laola sukiri mo mading le .

Ga e na caffeine-e jaaka kofi kgotsa ditee tse dingwe ka jalo e siametse batho ba ba nang le mathata a pelo.

Rooibos e na le seabe se se botlhokwa thata mo go rotloetsang temothuo e e tswelelang le go sireletsa tikologo, segolo jang ka ntlha ya tsela e e kgethegileng rooibos ke semela sa tlhago sa Aforika Borwa.

Rooibos e jalwa ke peo kgotsa ditlhare tse di sa tswa tlhoga e gola sentle mo sebaka se se tsididi bosigo mme se se mofutho motshegare.

Ke ratile telele ka re e le botoka go e apeya.

Rooibos ga ena caffeine jaaka kofi kgotsa ditee tse dingwe ka jalo e siametse batho ba ba nang le mathata a pelo.

Ditlamorago mo ikonoming tlhahiso ya madi a tswang mo dikgwebong, go tlhola ditiro, tlhahiso ya ditshwanelo tsa borobala le .

Nka netefatsa gore ke jala mo metsing a go ba le letswai le mo go sa tlalang metsi.

Rooibos-o ke tea e senang caffeine-i jaaka ditee tse dingwe goba kofi e ka dira gore go be le madi mo ikonoming ka ge batho go na le batho ba bantsi ba ba na le bothata ba pelo.

Tlelaemete e ama mefuta ya merogo e e ka jalwang mo polaseng ka gonne dimela di tlhoka maemo a a rileng a tlelaemete go gola sentle. Maemo a tlelaemete a akaretsa motšheso, pula, letsatsi le phefo.

A ke le le tlhagang mo ditlhareng tsa morula.

Moretoloha le na le melemo ya go oketsa madi mo mmeleng le go tokafatsa mmatota wa letlalo.

Maungo ke karolo ya semela e e golang morago ga thobo ya tshimonyana ya motlhare. Merogo ke karolo tse dingwe tsa semela tse di jewang jaaka matlhare morogo wa segai, carrot-e .

Tamati e kgona go lengwa mo mafelong a le mantsi a a nang le tlelaemete e e itekanetseng.

Tlhagiso e kgolo ya dijo, dithoro jaaka mabele korong, mabele a masetlha, raese, mmidi ke dijo tsa konokono mo lefatsheng.

'Felo le le naleng letsatsi, letsatsi le thusang mo go goleng ga ditlhare. Mobu o o nonofileng o thusa ditlhare go ja dijo tse di tlhokegang metsi a a lekaneng metsi ke botshelo jwa ditlhare peo e e siameng e tlhagisa dijalo tse di nang le bojalwa tlhokomelo ya metlha go thusa ditshingwana go nna le thobo e e tswelelang pele.